Bengagwema ngokuthi, bonke abantu abenza ubuxhwanguxhwangu ku-inthanethi, bengasavumelekile ukuthi bangene kuwo, futhi beqashe abantu abazobheka ukuthi wonke umuntu uyayilandela imigomo nemibandela ebekiwe.

Umngani wami wagcina ethathe isinqumo sokuthenga umakhalekhukhwini. Yize noma kwakunzima, futhi wawubiza kakhulu, kodwa yiwona owawungcono ukuthi asebenze ngawo.

Ngingakhetha izingoma zegosbheli, ngoba yizona ezinikeza ithemba, futhi zingenza uqale usuku lakho kahle.

Izingoma ze-hip hop, zinezinsimbi ezishaya kakhulu, futhi ezinomsindo, kodwa izingoma zeklasikhi, zona azinawo umsindo zishayela phansi.

Ngingadlala izingoma zegosbheli ngoba mina nabangani bami siyasonta, futhi yizona esizijabulelayo.

Abantu abakhubazekile bahlukumezeke kakhulu kwi-inthanethi, futhi bahlezi bedicilelwa phansi. Izindawo zokuhlala abangenzelwa zona, ezomtholampilo.

Izingoma zakudala zehluke kakhulu kunezingoma zamanje, yingoba iy'ngoma zakudala zazinemlayezo omuhle, futhi zazakha. Kunezingoma zamanje ezigcwele kakhulu ukudansa nokuzijabulisa kwesikhathi esifishane.

Umculo udlala indima ebaluleke ekwakheni ubunikazi bamasiko. Usebenza njengethuluzi elinamandla lokuveza ulwazi olwabile, izidinganiso nomlando. Kuyilapho ubonisa futhi ngezinye izikhathi inselele, imikhuba yomphakathi, ngokusebenzisa izinhlobo nezitayela ezihlukahlukene.

Amadivayisi ahlakaniphile, okuhlanganisa lawa anikwa amandla, yi-AI ne-IOT. Aguqula impilo yey'nsuku zonke nomphakathi. Anomthelela ezimbonini ezifana nezokuthutha ngokusebenza kahle, ukuphepha nokuxhumana.

Kwaba nomthelela omuhle kakhulu kwezokuxhumana, ngoba abantu base bekwazi ukuxhumana yize noma bengekho ndawonye, kwenza izinto futhi zibe lula. Kwaba nomphumela omuhle kakhulu futhi nakubathengi.

Umthelela wabagqugquzeli benkundla yezokuxhumana kazwelonke kanye nokuhlanganisa umphakathi oyinkinkimbi, futhi unezici eziningi. Nakuba zingaba namandla amaningi okwenza okuhle, umthelela wazo ubuye uphakamise ukukhathazeka mayelana nolwazi olungenenembile, ukuhlukaniswa kwemibono, kanye nokuziphendulela.

Imuvi yami yenzeka endaweni ekude kakhulu.

Ngingenza isiqiniseko sokuthi ngithenga umakhalekhukhwini osemusha, futhi osebenza kahle, ngiphinde senze isiqiniseko sokuthi sinemali eyanele wokwenza zonke iy'dingo zethu.

Ngingenza isiqinisekiso sokuthi, ngaphambi kokuba siqale iphrojekthi, wonke umuntu uletha iselula yakhe, ukuze angalibali yiyo.

Abaculi bendawo babhekelene nenselela yokuthi abayitholi kakhulu umsebenzi abaqashwa kakhulu ezindaweni eziningi ngoba abaziwa kahle.

Ngingenza isiqinisekiso sokuthi ekuseni ngidlala izingoma zegosbheli, emini ngidlale izingoma ezijabulisa abantu, noma futhi ngifake abantu bona bazikhethele iy'ngoma abangathanda ukuthi zidlale.

Njengomsakazi ngingenza isiqinisekiso sokuthi ngidlala kakhulu izingoma ukuze abantu bey'ndawo zonke bazilalele, futhi bagcine sebey'thanda.

Ngingamuphendula ngokuthi yebo, bakhona ukuze futhi ngibathole bezile esitudiyo ukuzoveza izingoma zabo benzela ukuthi zidlale futhi zaziwe. Izinto engiy'thandayo ngomculo wakho wabo ukuthi ziyakha.

Bengenza isiqinisekiso sokuthi, benza ama-life videos, lapho khona bezokwazi ukuxhumana kakhulu nabalandeli bakhe, bazwane kahle, bazane futhi kahle.

Izindleko zokuxhumana zithinta isimo sami sozwele ngokudala imizwa yokukhathazeka, ukukhungatheka, ukulangazelela, nokungaqiniseki. Lokhu kungilimaza, kungilimaza ubudlelwano futhi kungenza kube yinselela ukugcina umuzwa wokuxhumana nokusondelana.